Ke dumela hore mmuso o lokela ho rupela borapolasi ka tsebo le thuto e nepahetseng, haholo tlasa maemo ana a fetohileng a maemo a lehodimo. Matsatsing a ha jwale nakong ya lehlabula, ho tjhesa haholo. Mme motjheso oo o ame dijalo ka tsela e fapakaneng le pele le nakong ya dipula. Ho ba le dikgohola tse matla. Ke dumela hore mmuso o lokela ho fetisa tsebo le thuto e lekaneng ho bo rapolasi hore na ba lokela ho hlahisa dijalo tse kang poone, mabele le dinawa, le tse ding jwang tlasa phetoho ya lehodimo, le ho sebedisa maemo a setekgeniki ka tsela efe ho ntlafatsa dikgwebo kapa dipolasi tsa bona.

Ke se ke ile ka utlwa ka yona taba ena. Mme ke dumela hore ke phoso hore batho ba kge ditholwana ha ba feta ka tsela ka hara ditholwana tseo di le molemo bakeng sa tikoloho eo le bakeng sa naha ka bophara. Ho fepela di-province tse ding ho lwantsha tlala le bophelo bo botle. Ka ha ditholwana e le karolo ya bophelo bo botle. Mme ke dumela seo mmuso o lokelang ho se etsa kapa mmuso wa selehae, ke hore ba hlokomele dibaka tse jwalo tse nang le ditholwana pela ditsela, hore batho ba fetang ka tsela ba seke ba ikgapela tsona ntle le tumello.

Ruri ke na le pono ya ho qala kgwebo ya ho ba le polasi ya morara. Ntlha ya pele ke hore ke be le polasi e kgolo ha ke qeta ke be le metsi. Phepelo e nepahetseng ya metsi le marangrang a tla hokela metsi ho fihla ha bobebe. Jwale ebe ke ba le difate tsa morara tse ke tla di hloma, ebe ke ba le basebetsi beo, e leng hore ba tla etsa bonnete ba hore difate di phetse hantle, di fumana di-chemical tse nepahetseng le hore di nosetswe ka nepo ka nako ya teng. Ha ke na le tsena tsohle, ke dumela hore kannete nka ba le polasi e hlwahlwa haholo ya tlhahiso ya morara bakeng sa ho etsa veini.

Dishopo tse kgolo di na le phepelo e matla ho tswa ho borapolasi ba tshepahalang ba baholo. Ke bua ka bahlahisi ba na le dikamano tse ntle le bahlahisi bakeng sa meroho ka mefutafuta. Sena ke hore bareki ba bona ba fumane meroho ya boleng bo hodimo ebile e phetse hantle. Letsatsing le letsatsi ha ba tlo reka.

Rakgadi ha nkarabile hantle, o lokela hore a re mora ha o bona dipalesa tsena tse tletseng polasing mona tsa sonoblomo, o tsebe hore sonoblomo ke sehlahiswa se sebediswang kapo ke sejalo kapo semela se etsang mafura. Jwalo ka ha o bona dipalesa tsenana, o tsebe hore etlare ha di omella. Ebe sonoblomo ena ya kotulwa tlasa dipalesa tse mono ho tletse ditholwana tsa sonoblomo tse leng hore di tla kotulwa. E be di tla lo iswa metjhining e nepahetseng ho tlhotlha mafura. Rakgadi ha a hlalositse jwalo o tla be a hlalositse dintlha kaofela ka polasi ya sonoblomo.

Nka hlalosetsa mohaisane ka hore ke kgethile semela kapo sejalo se na canola. Hobane e le sehlahiswa se e leng hore le sona se sebetsa ho etsa mafura kapo oli. Ebile e le oli e senang mafura a mangata. Ka bophelo bo botle, re kgothalletswa ho ja dijo tse senang mafura a mangata. Jwale ke kgahluwe ke ho hlahisa sejalo sena e le hore baahisane mmoho le nna le dikgwebo tse haufinyane, di tle di win-e molemo polasing ena ya ka. E leng hore ke hlahisa sehlahiswa sena sa canola ho fana ka oli e senang mafura a mangata bakeng sa bophelo bo botle.

Pele nka jala rooibos kapa ho ba rapolasi ya hlwahlwa wa rooibos, ke lokela ho ithuta ka yona hore na haeba ke batla ho ba rapolasi wa yona e lengwa ka nako efe ya selemo? Peo ya yona e fumaneha jwang? E nka nako e kae hore e kotulwe ana e hloka metsi a makae? Ke lokela ho etsa diphuputso tse matla pele nka etsa qeto ya hore ke ba rapolasi wa teye ya rooibos.

Province ya Northern Cape e dumelwa ke dimela tse kang poone. Ka hona, ke tlo sitwa hore e be le nna ke tla jala moba polasing ya ka. Sena ke hobane maemo a lehodimo a province ya Northern Cape ha ntumelle hore nka jala moba. Sena se hlalosa hore province ya Kwazulu Natal ke yona e leng hore e dumella dihwai tsa sebaka seo hore di ka jala moba.